Ingandicuthela imali yokuqabela nanjengoko ndiqale ndiqabele ukusuka endlini ndiyokuma esitophini sebhasi. Nasestophini sebhasi ndizawufika ndiqabele ndiye edolophini. Xa sendithengile imithwalo ndizawucela umntu andiphathele, loo mntu uyabhatalwa. Naxa sendifika ke ngoku sendiyoqabela ndigoduka zezinye izimali ezo endingazuzibhatala.

Ndiyazi ngentloko.

kwaba luncedo ngokuba kuyakhawuleza kwaye kwandinceda ukuba ndikwazi ukufowunela umntu ozawundinika uncedo ndingakhange ndihambe ibanga.

Ndizawuhlala naye phantsi sithethathethane ndive into yoba sithini isizathu sakhe. Ukuba sisizathu esivakalayo ndizawumyeka, ukuba sisizathu ezingavakaliyo ndizawumxelela ukubana aphume aphele kwam.

Iingenelo kukubana ayithathi xesha lide, akufani nokuyoma ilayini, ukuyofola ebhankini, ulinde ukuncedwa. Iyakhawuleza nje le ndlela.

Ndingamcebisa ukuba ayithumele khona ePick 'n Pay ukuze akwazi ukuyilanda unkosikazi athenge izinto ezizawuzalala zityiwe.

Igalelo kukubana xa sowuyidinga le mali okanye sowufuna ukuyikhupha iba liqela iyakwazi ukuncedisa ezintweni ezinintsi, ezintweni mhlawumbe ebeyingeyiyo le nto ubuyikhuphela yona. Mhlawumbi uba ubuyikhuphela wonakalelwe yimoto uzawusose wenze nenye into, mhlawumbe uthenge ifriji.

Iingenelo zokuvula i-bank, personnel bank account, zezokuba uzawuba nemali yakho. Okwesibini, uzawukwazi ukuyigcina. Okwesithathu, uzawukwazi ukuyithumela ngaphandle kokuya ebhankini uyawulinda khona ulayini.

Ukuthetha inyani andazi nto ngalo mba.

Into endingamcebisa ngayo kukuba anganikisi, anganikisi ngee-banking details zakhe kwi-intanethi.

Andinalo ulwazi malunga nalo mba.

Ingandenza ndizive ndichulumencile ngam ngokuba ndiyakwazi ukubeka into etyiwayo.

Umntu uzawukhupha iwaka inyanga nenyanga, siwadibanise onke la mawaka sinike umntu omnye. Nakwinyanga elandelayo senze njalo, nakwinyanga elandelayo senze njalo njalo.

Awunokwazi ukuphefumla unamatyala amaninzi koomatshonisa. Loo nto izokwenza ungalali ebusuku ukucingana namatyala akho xa sele ungasakwazi ukuwabhatala wena la matyala oomatshonisa.

Njenganam xa uyibeka ngoku imali uzawuthi kube kufika ixesha lokuba uphumle emsebenzini ibe seyinintsi.

Xa ngaba uzawukwazi ukuyibhatala ndiyacinga ukuba i-credit score yakho izawuba ntle kodwa xa ngaba ungazukwazi ukuyibhatala izawuba mbi nanjengoko amatyala emabi

Inkampani yeinshorensi yokufumana unyango, iDiscovery Health Medical Scheme, umntu kufuneka abhalise kuDiscovery Health ukuze abe lilungu. Xa ubhalisile unikwa inombolo yesicwangciso kunye nekhadi le-medical aid. Iintlobo zezicwangciso yi-classic plan, isicwangciso esinezibonelelo ezibanzi, essential plan esinexabiso eliphantsi kodwa siye singabonelela ngezidingo ezisisiseko ne-key plan eyenzelwe abantu abangenayo ingeniso ephezulu, enika unyango kwizibhedlela ezithile.

Ndingaqala ndimxelele ukubana, le yimali yetyala akuyomali yakhe. Okwesibini, ndingamcebisa ukuba ikhadi lakhe alisebenzise kuphela xa kuyimfuneko, hayi, ngenxa yokufuna izinto ezingangxamisekanga. Umzekelo, impahla entsha. Okwesibini, ndingamcebisa ukuba azame ukusebenzisa u-thirty percent kuphela okanye ngaphantsi kwendawo yakhe ethe rhatya. Umzekelo, ukuba unikwa i-five thousand makazame ungachithi ngaphezu kwe-one thousand five hundred.